SingamaZulu kanye namaXhosa, vele sinamasiko angafani, kodwa khona izinto ezifanayo ngamasiko ethu, ukuthi sonke uma senza le migubho, iyasihlanganisa kanti futhi ihlanganisa abantu, ibe nokujabula. Yebo, uma sekuya ngobumoya, sikholelwa ezintweni ezingafani. Kanti-ke, kodwa-ke uma sekuya ngokuzijabulisa ngokomzimba, sonke siyeye sigide, sigubhe noma sizijabulise ngokugiya.

Into noma ukudla, ukudla kwendabuko okuyeye kungixhumanise namasiko, imifino, imifino yezintanga. Iyona le imifino le, okujwayele ukuthi ugogo owayejwayele ukungiphekela yona noma engesayike siyipheke naye. Iyona-ke le eyenza, ehlukile kimi ngoba iyona engikhumbuza ibhodwe likagogo, iyona engikhumbuza ekhaya, noma abadala basekhaya.

Engikufundile ukuthi singabantu noma singomakhelwane sinolwazi olwahlukahlukene, uma sesibambisana ilona loyo uza nolwazi lwakhe ngesintu. Lokho kwenza ukuthi ekugcineni siyenze noma sibe nomphumela oqondile, noma umphumela, iya, umphumela oqondile ofana ncamashi ngey'ndlela obekwenziwa ngayo ngokwesintu. Ngoba abanye cabasenabo abadala, abanye basahlala nabantu abadala, okuyibona abafundisa kangcono ngezindlela zesintu.

Ngingameseka ngokuthi ngimfundise, noma ngimkhombisa indlela yokwenza njengomfana omncane osokhula ebe indoda, noma ngimkhombisa ukubaluleka kwisiko, nokukhuliswa ngokwesiko ukuthi kusiza kanjani ekuhambeni kwesikhathi, nokuthi kuyiqondisa kanjani insizwa ibe indoda yangempela, indoda yamadoda.

Umqombothi-ke lokubizwa ngeZulu beer, bumnandi impela. Into nathi singamaZulu esiyeke sizenzele yona ukuzijabulisa. Kodwa-ke kumele uqaphele impela ngoba, yeyi, uma ungasanakanga buzokuwisa phansi ngempela ngoba buyadakwana impela, kakhulu futhi.

Ukwaziswa kwamasiko ila uma senza khona amasiko ethu siwenze ngendlela okuyiyona, siwahloniphe ngendlela abantu abadala or noma abantu basemandulo ababewenza ngayo. Kodwa ukwabiwa kwamasiko ila esesithatha khona isiko lethu silishintshe, silenze silenze leli siko leli libe ngendlela elingenziwanga ngayo, sibe silishintshe, silenze ukuthi libe ngendlela thina esifuna libe ngayo.

Kuyeye kube inkinga kakhulu, ngoba izinto ey'ningi ebezisebenziswa emandulo, azisasetshenziswa manje, noma zibukeka ziyindleka yokushintsha, noma ziyindleka yokumosha indlela eyamukelekile emphakathini yokwenza izinto. Kanti-ke nanendlela ebesenza ngayo emandulo ukulungiselela ukudla kwethu, kwamukelekile, kuyinto, kuyisiko elethu, kuyinto okumele siyamukele futhi siyibungaze.

Lokhu kungaletha iy'nkinga ezinkulu impela, ngoba izinsizwa angeke ziziphathe ngendlela efanele, noma ngendlela eyamukelekile, indlela yesintu. Lokhu kungenza kungenza sibe nomphakathi ongafundisekile, ongafindisekile, umphakathi ongaziphathi kahle, umphakathi ongayihloniphi indlela yethu yokwenza, nendlela esikhuliswe ngayo, indlela yesintu, ukulandela amasiko, konke. Kungasenzela ukuthi sibe nomphakathi, noma sibe nezinsizwa noma abantu abadala abangazazi bona, abangazazi, abangayazi indabuka yabo.